Ba kile ba ngola ka hore motseng moo mo ke dulang teng and ha se le holenyana ho na le thokolosi eo ba e thotseng empa rona re le baahi le badudi ba mona re soka re bona ebile re soka re ba bona ebile ba tla hana moo ba tla ba tlo nka bo dinepe kapa eng re sa tsebeng hore le tsona dinepe tseo ha o wa di sheba, wa di bona hore ha se tsa mona motseng ona wa rona di nketswe mo e nketsweng tsona feela, empa feela o sontso, o bapalwa ka rona feela. Ba mathisitse feela hore pampiri e rekwe.

Hobane kaofela ha re na di Wi-Fi metseng ya rona kapa dintlong tsa rona moo re dulang teng and ho tshwaneletse le hore o tshwanetse hore mosebetsi wona re be re o qetile re o entse jwale ke mona le COVID-19 e re tshireletsehile hore re ka se kgone hore re kene kaofela ofising re be kaofela hobane re avoid-a di-protocols kaofela le melao e beuweng ne ke kopa feela hore le netefatse hore kaofela re thola data e re tlo kgonang hore re kgone ho phetha mosebetsi re o etse le ha ntse re dutse malapeng a rona le ha re ka tla ofising ha ngwe kapa habedi bekeng.

Ke ya utlwa o re router ya hao e senyehile ke kopa ho botsa hore na router ya hao e senyehile jwang haebe e thubehile kapa e crack-ile ne ke kopa hore ke o thuse hore o order-de e ntjha router e tlatlang ho wena kapa haebe e disconnected-ile ke kopa o mfe serial number ke kgone ho o thusa ka yona ke kgone ho reconnect-a kapa ha o se jwalo ke tla o thusa hore o kgone ho thola e ntjha e tliswe ho wena ka tlung at an additional cost. O tlo kgona hore o sebedisa router ya hao hantle ka dinako tsohle.

Internet ena ya bosibu yona e felang ka matsha ho tla tloha hore motho o felletswe ke boroko ha a felletswe ke boroko, a tseba hore ho na le mosebetsi o tshwanetse a o push-e o tla o etsa. Empa haebe ha ke na wona mosebetsi oo, a ke tla be ke ntse ke itjhebetse tsa ka feela tsa private tse tla be ke itjhebetse tsona ka yona nako yona eo ke sebedisa yona, hobane ke tseba hore ke na le yona and-e ke e sebedisa ka lebaka la hore ke ya tseba hore ha e tlo ba hoseng a ke ke be ya ba tla e sebetsa e tla be se sa sebetse e tla be e lo sebetsa hape ha eba bosiu.

Ke ingodisitse mmino wa ka le di-video tsa ka ho Spotify ho bonolo haholo o kenya feela mabitso a hao di ID number ya hao le hore o na le dilemo tse kae o bo register-a o bo upload-a mmino wa hao ko teng ho tle o kgole o tla kgola ka hore na ba bakae batho ba mametse mmino wa hao kapa ba shebelletseng video tsa hao ke ka mokgwa o kgolang ka teng.

Di-company tsena tsa satellite ke bona kaofela di bile di tshwanela tsona le ka mokgo di etsang ka teng, hobane le ha o ka patala tjhelete e tlase kapa e hodimo, o tla be o ntso shebella ntho e le ngwe e le ngwe kgafetsa kgafetsa, ke hona ho ke nahana hore nka se tlohella nna hobane nka se dule feela ho shebella dipapadi tse tshwanang kgafetsa kgafetsa beke kaofela kapa kgwedi kaofela ha ba kgone ho kena mananeo a matjha o tshwanetse o lete pele kapa o tshwanetse o patale tjhelete e nngwe ka hodimo ho tle o tlo kgona ho bona mananeo a matjha, e leng hore se tla be ntse se sokodisa ha hona le moya se a tima. Ha hona le dipula kapa hona le difefo se ho etsetsa mathata.

Haebe ha o kgone ho kena internet-eng ya hao ke kopa hore o shebe hore internet ya hao e connect-ile hantle o e polakile hantle ha eba o sebedisa Wi-Fi router kapa haeba o sebedisa cell phone ya hao mohala wa hao wa thekeng sheba hore na o butse data ya hao, o shebe hape le hore moo o emeng teng ekaba connection e hantle e ya dumela hore e tshware o phethe, o shebe hape hore na ekaba ebe o sebedisa mohala wa thekeng o na le yona ntho e ba e bitsang data. O tlo kgona ho connect-a internet-eng le di-settings tsa hao di behilwe hantle ka lenaneo ka mokgo di tshwanetse di dule ka teng, ha o le jwalo o tla kgona ho kena internet-eng haebe di dutse ka lenaneo.